Maikutlo a ka ke hore dihlahiswa tsa dipapatso tse, di etsetswa feela hore banga ba dipapatso ba thole tjhelete. Tsona ho sebetsa ha di sebetse ka tsela eo hothweng di sebetsa ka yona. E se mpa feela ho ipatlela tjhelete le ho hohela batho ba tlang ba di reka.

Ke lebollo la Sesotho la kgwedi, le la kgwedi tse tsheletseng. Le la maxhosa, ke yona feela ao ke a tsebang ao.

Jwalo ka motswalle wa hae, ke tlo mo jwetsa hore a nke pen le pampiri, kapo yona buka. A ngole dinako tsa hae, hape a di ngole founung. A set-e di-alarm-o hore di mo hopotse ka nako ya ho nwa moriana wa hae, a se ke a lebala. Kapa nna ke tla mo founela ka dinako tsa hae, ha ke sa mo founele ke tla mo romella molaetsa ke nne ke mo hopotse hore ke nako ya ho nwa ntho tsa hae.

Kotsi e kileng ka e bona ke ha ne ke feta tameneng ho tletse haholo. Ke qetetse batho ba tse ba thabile kaofela. Hang-hang ha o kena ya le mong, ya ba kha ho lwanwa. Ba furuletsana ka mabotlolo, ka dithipa, ba lahlelana ka ditulo. Ke ile ka bona o mong ba mo ntsha leihlo ka botlolo, ya ba ne ke qala ho bona kotsi e jwalo bophelong ba ka. Ha esale ke tshohile ho tloha moo le kajeno lena ntse ke tshohile.

Batjha ha ba tlameha ho kena mererong, kafo dikamanong tsa thobalano ba soka ba nyalana. Thobalano ha ya etsetswa batho ba sokang ba nyala ka lebaka la yona ntho eo ya hore batho ba etsa thobalano e sa bolokehang. Ba etsa bana, ba ba siya, ba bang ba siyana ba kula. E leng ntho tse sa lokang tseo.

Ha ke bone e le tsa maemo a kgotsofatsang. Ka lebaka la hore batho ba bangata ba nwang meriana ya teng ba re meriana ya teng ke yona eo kudisang ho feta and-e dingaka le ditsebi di re ho ile wa tholwa ntho e fodisang HIV and AIDS. E e ntshang mmeleng hore motho a fole hang-hang ha qeta ho enwa, kafo ha qeta ho e hlaba.

Di-ambulance di ka potlakela batho ha o ka tlellwa huwa ditabeng tsa bona ka di-ambulance. Bakganni ba di-ambulance ba tjhaka ka di-ambulance tsa mosebetsi, ba ya bakgotsing ba bona, ba ya ditameneng ba bang. Ba bang ba ya ditoropong ba lo reka dijo, ba etse ntho tseo ba tlamehileng ba di etse ha ba sa theohela ka dikoloi tsa mosebetsi. Ha o founa ba re e tseleng, motho o tla be a hlokahala tse le tseleng. Ha motho a qeta ho hlokahala be ba o botsa hore hobaneng o sa ba founela ka nako. Ka nako eo ke bona ba nkileng nako e telele.

Bohlokwa ba ho nwa meriana ya hao ke hore o se ke wa kula le ho feta, le hore o bane le bophelo bo bo lelele. Jwale ha o sa nwe meriana ya hao, o tlo kula le ho feta ebile o tlo qetelletseng o tshwaeditse le batho ba o phelang le bona haufinyana ka tlung ya hao, le bahaisane ba hao.

Dintho tseo ke bonang ba sa re rute ka tsona ke ka maikutlo a batho bao ba tsofetseng bao re tla be re sebetsana le bona. Ha ba o rute ka maikutlo a bona, ha ba o rute ka hore tlamehile re bue le bona jwang hore re kgone ho utlwisisana? Seo ba rutang sona feela, ba o ruta sona ho ba fa dipidisi tsa bona, ho ba fa dijo, ho ba hlapisa le hore ba robale. Ha ba rute ka hore re bue le bona, re kgone ho ba utlwisisa, le bona ba re utlwisise. Ba kgone ho ba na le tshepo na le dintho tseo ba di hlokang, kapa ho na le dintho tseo ba ka di buang tse sa ba duleng hantle maphelong a bona. Tse sa tlohang di ba dutse hantle maphelong a bona, Ke tsona ntho tseo ke bonang ekare ha re di rutwe.

Ha o etsa moetlo mabapi le bohloko bo itseng, o tlameha ho fumana ngaka e tsebang ka bohloko boo. Eo hlahlobe, mme eo jwetse ka bohloko boo o tshwereng le hore o sebetsa jwang ka bona ha nako e tse e tsamaya. Ke tsona ntho tse thusang tseo hobane ha o ka qala ho etsa moetlo, o etsetsa bohloko bo sa bo tsebeng. O etsa diphoso tse leng hore di tlo kudisa ho feta ha nako e tse tsamaya.

Ke tlo ba jwetsa hore jwalo ka batswadi ba bana tlamehile ba buile le rona pele, ba utlwisisa maikutlo a ho rona hore re ikutlwa jwang ha ba fa bana di-contraceptives. Le hore re nahana hore ba batla bana ba etse eng? Re a utlwisisa hore ba batla bana ba itlhokomele, ba s'ka etsa thobalano, ba sa etsa ba sa itlhokomela. Empa nkabe ba ba jwetsitse jwalo ka batswadi hore bana ba tlatla ba fuwa eng?

Jwalo ka motho ya tsebang ho lokisa metjhini enana, le a nang le kgahleho ya hore batho ba fola jwang mabapi le di-sick-i tse ngata. Ne ke kopa ho thusa ka ho lokisa metjhini enana hore batho ba kgone ho fola, ba bane le bophelo bo lokileng. Ha ke tsebe wena jwalo ka CEO o tla dumellana le nna, kapa oe bona e le jwang? Ha ke batle tjhelete e ngata, empa feela ke ipatlela tjhelete e nyane. Le nna e ka nthusang hore ke thole tseo ke di labalabelang.

O tshwanela ho nwa dipidisi tsena tseo re fileng tsona le ho hlapa ka metsi a nang le letswai. O ifase ka di- bandage tseo ke o fileng tsona tsenana. Le hore o se ka etsa thobalano for dibeke tse tsheletseng ho isa tse supileng.

Ha e le jwalo ha ho na letho le nka le etsang. Hobane le ha nka re ke ya dingakeng ke lo bua le tsona dingaka tsa rona tsa sekgowa, ha ho na letho le tla fetoha hobane ha batle ho nwa dipidisi. Le teng ke tlo qetelletseng ke tshwerwe ka lebaka la ho bua hore motho eo o tshwerwe ke eng?